Lebollo la banana le teng ke moo banana ba laelwang hore ha o le mosadi o itshwara jwang, ba tloha ka bo ngwananyane ba kena ka bosading, empa bosadi ba bona ha o bolele hore ba ka tsamaya ba lo bula malapa ho ba ba sa le tlase dilemong. Empa ba rutelwa hore ha ba se ba le dilemong tsa ho kena manyalong le batho ba tla ba kena le bona ba tlo itshwara ka tsela tse so.

Teng e kileng ka kopana le bona, ba pheha masutsa, ba etsa dipabi, ba etsa dikgobe, ba pheha malamohodu, ditlhakwana, poone bohobe, seqhaqhabola, empa ha ba sa di pheha jwalo ka tsela ya kgale, se ba di pheha ka tsela ya sejwalejwale, ba se ba kopanya honana le hwane, ba se ba tshela ho hong, ba se ba hafola ho hong empa di ntse di rothisa mathe le kajeko.

Tjhe, ha se ntho e ke e thabelang motho le motho o tlamehile a rehe ngwana hae lebitso leo a le batlang. Hobane mabitso a mang a nang le dithohako a mang a na le ntshetsopele, mohlala, ha o ka re ngwana ke Matshidiso, Sello, Sellwane, dintho Moleko. Mabitso a jwalo a na le thohako. A na le . Sesotho se re lebitso lebe ke seromo. A ka nna a etsa diketso tsa lebitso leo la hae leo, bo katleho ke mabitso a monate empa ho rehella ngwana ka mabitso a boholoholo ha se ntho e ke monwana eo, motho le motho ha a rehe ngwana hae lebitso leo yena a batlang ho mo reha lona.

Yona ha se taba e ntle haholo, ha se taba e ke monwana eo ya hore monna o sa ntsha palamonwana, a batla mosadi a mo nyale ke bona feela e le dintho tsena tsa marangrang, tsa di-television-eng, tsa di-fashion. Monna pele a kenya palamonwana, o tlameile a ngole lengolo, a le romelle ha bo ngwananyana, a kope nkgo ya metsi, hobane ba bang o kgumama ka lengwele pontsheng ya batho, ka mora dibeke tse pedi o sa o baleile, jwale tlamehetse a ngole lengolo a etse dintho ka setso, a ngole lengolo a le se hae, ha bo ngwanana, ha bo ngwanana ba le arabe, a tlo kgona ho etsa ka dintho ka tsela e nepahetseng hobane manyalo a mangata a tena a fela so ka lebaka la hore nana batho ha ba latele setso hantle.

Haeso re sebedisa nyoko, mme ba amanang le mofu ka madi, ba ya hlapiswa hoseng ka sethotho, ba kutuwe, mme eo a neng a apere thapo o fuwa diaparo tse ntjha. Empa ha re amane le mofu ka kgomo, re tlo hlapa feela ka sethotho.

Ha ke e mong wa sehlopha sa dithapelo empa ke motho wa thapelo haholo. Hona ha o sitise hobane ke rapela dihora tse mashome a mabedi a na le metso e mene, empa ke ile ka utlwela ka yona ke thapelo e ba e tshwarang ka Laboraro ka hora ya botshelela. Labohlano e ba thapelo ya bosibu kaofela.

Mmangwane ke ngwana bo mme. Ha rakgadi e le ngwana bo ntate.

Tjhe, ho hang ha di sa tshwarwa jwalo. Mafu a kajeko ha sa tshwana le pele, a kajeko a se ka re ke fashion, ba tlile fashion-eng or ba tlile mponeng ke teng.

Tjhe, ho hang ha ke dumellane le bona. Jwalo ka ha re keteka letsatsi la paseka la ho shwa ha Jeso Kreste, le keresemase re tlamehile re ne re keteke jwalo hobane ke tswalo ya Morena Jeso. Ho thwe se o se etsang ka letsohong le letona, o se etse le ka letsohong le letshehadi.

Tjhe, ha ho sa tshwana, mmino wa kgale kgale o no na le molaetsa, o no na le thuto, o no ka una molemo mminong wa kgale. Empa wa hona jwale, boholo ba ona o tletse ditlhapa, a mang batho ba tsotse mminong ono di-video-ng tseo ba di etsang. Jwale mmino wa hona jwale o fapane hole le wa kgale.